O ka bula peeletso ya go tshwana le eo, ko bankeng e o e dirisang, mme e ka go thusa gore we patale botshelo jwa gago botlhe, go fitlhelela o tlhokofala kgotsa o tlaya mo di inšorenseng tsa go tshwana le tsa bo Old Mutual, tsa bo Metropolitan mme ba ka go thusa gore o kgone go dira peeletso e ntseng jang, o ipeele madi a gago, mme a oketsega kgwedi le kgwedi, botshelo jwa gago botlhe.

Go amogela madi ano ka mogala ga ke bone fa go ka thusa gonne, fa o amogela ka mogala o tshwanetse gore gape, o ye kwa lebetleleng kgotsa gone kwa teropong, kgotsa ko bankeng, o ya go a ntsha, gore o kgone go reka dilo tse o di tlhokang kwa mabentleleng, mme fa o a latetse ko bankeng, wa ntsha mo bankeng, o bo o tsena mo shop-ong o reka dilwana tse o di tlhokang.

O ka thibela seno ka gore, fa o sena go amogela, o bo o tswa o tsenya madi mangwe mo account-ong ya gago, go thibela gore e se ka ya tswalelwa, kgwedi le kgwedi.

Ga go tlhokagale gore o be o na le selekanyo sa madi mangwe. Madi mangwe le mangwe a o a kgonang, o kgona go a tsenya mo fixed account, go tswa mo go wena gore a o tsenya, a o bula fixed account ya kgwedi le kgwedi, o tsenya madi, kgotsa o bula fixed account o tshwere madi a wa tsenya mo bankeng.

Dilo tse di botlhokwa fa o ya go, kopa madi a gago a insurance-e ke lekwalo la go tlhokofala la motho o tla bo o ya go ntsha madi a gagwe, le dipampiri tsa ko bookelong tse di bontshang gore motho o na o tlhokafetse jang.

Diphoso tse dintsi ke gore batho ga ba duele SARS, ga ba duele letseno la bone, mme fa go ntse jalo, ba be ba kolota madi a ma ntsi ko SARS, santse gore fa ba simolola ba dirisa Forex ba ikwadise le SARS ba kgone go duela tefo ya kgwedi le kgwedi, ya letseno la bone.

Go nna le kitso ka tsa madi go botlhokwa gonne, o ka kgona le go thusa bagolo ba gago kwa lapeng gore ba kgone go dira ditshwetso tse di siameng fa e tla mo karateng ya sekoloto, gonne karata ya sekoloto, e busetsa ko morago fela.

Fa o tsaya sekoloto o tshwanetse gore o se ka tsaya sekoloto sa madi a kwa godimo, se se tlang go go palela go se duela, gonne fa o sa duele sekoloto se o ka nako, sone se a tsala kgwedi le kgwedi mme, o feleletsa o kolota madi a kwa godimo a tlileng go go palela go a duela.

Go botlhokwa tota go buisa melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto, gore o kgone go tlhaloganya gore o itsenya mo go eng, o kgone go tlhaloganya gore kamoso fa go te o kolota bokana o be o itse gore o kolota eng, jang.

Tsela e e bonolo, ke go ya go beeletsa kwa dibankeng tse ba di dirisang, ke yone fela tsela e e bonolo gonne, ba banka le dibanka tseo jaanong go setse go na le tshepo magareng ga bona le banka eo.

Ba sekaseka gore, ao ga ona sekoloto gope, ba sekaseka le gore, a o duela dikoloto tsa gago sentle le gore a o di duela ka nako, pele ga ba ka go naya karata ya sekoloto.

Batho ba ba ntsi ga ba kgone go dirisa madi sentle, jaanong ga ba kgatlhegele go itse gore ditlhwatlhwa di tsamaya jang, bone ba reka fela ba tsamaya, ba tswa mo lebenkeleng.